Hikuva swi ta kota ku ku nyika nseketelo eka hinkwaswo leswi u nga ta va u nga ta hlangana na swona leswi u nga ta va u swi hleketile hi nkarhi wolowo.

Nkoka wa kona i ku va laha loko se u ya nghena khombweni u ri hava mali naswona swi ta ku vuyerisa hikuva ndzindzakhombo ya movha yi ta yi ta lunghisa movha ya wena naswona yi ta kota ku ku sirhelela ka hinkwaswo swilo leswi u nga ta hlangana na swona.

Ndzi nga va pfuna leswaku va kota ku hlayisa mindyangu ya vona naswona va nga salela ndzhaku eka eka swo tala, eka vutomi bya vona.

Ndzi nga nghena eka selufoni ya mina kumbe ndzi ya ebangi va ya pfala akhawunti ya mina leswaku mali ya mina yi nga humesiwi.

Leswaku loko munhu a lava ku endla xilo a ya a ya a nga yi folela tilayini to leha emadorobeni hi ku lava ku endla xilo xo ka xi nga hluphi naswona leswaku, ku nga vi na makhamba lama ma nga ta va khoma va ha forile etilayeni to leha emadorobeni.

Loko ku tshuka ku ri na ku nyamalala ka mali ya wena naswona, kumbe ku tshuka u hoxeriwile mali ku nga ri ya wena, naswona laha va pfaka va kha va hi lava.

Ndzi vona ku ri mhaka yo biha swinene hikuva swi hlupha se loko i fanele i hakela mali kambe i va i ri hava.

Ti nga va ti endlile kahle hikuva van'wana loko mali ya hakeriwile hinkwayo, va yi tirhisa for futa naswona va endla swilo swo ka swi nga hanyangi hi mali liya hinkwayo.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena, hi leswi u lavaka ku swi endla naswona na mali leyi u nga ta va i kha i hakela n'hweti na n'hweti.

swilo a lava ku endla swin'wana kumbe swilo swa yena swi nga fambaka kahle ka n'hweti yeleyo.

Swi ta va pfuna leswaku va kota ku hakela mali, na loko a va nga ha swi koti ku va yi hakela kambe va ta va na vuswikoti byo yi hakela n'hweti na n'hweti.

Swi pfuna hikuva i va i nga hlupheki hi ku ya fola tilayini ebangi hi ku lava ku hakela mali naswona i endla i nga jahanga naswona a yi hlweli app-e.

Swi va pfuna hi ku va a va ha yi madorobeni va ya fola ti layeni to leha, naswona swi va sivela leswaku va nghenela hi swigevenga hi ku lava mali.

Yi pfuna leswaku hi nga ha khomiwi nkunzi hi swigevenga naswona hi kota ku endla swilo swa hina hi xihatla, hi nga jahanga.

I fanele a langutisa mali leyi a nga ta yi hakela ya ntswalo, naswona a lavisisa na leswaku a ta kota ku yi hakela ku fika rini.

E-e, hikuva rin'wana ra masiku va ta lava laha a tshamaka kona kambe ku ta huma ya mina laha ndzi nga ta ti kuma ndzi ri ekhombyeni na va nawu.

Mali yi ta gonya, leyi a ndzi fanekele ndzi yi hakela yi ta va yile ehenhla yo gonyile. Laha swi nga ta vula ku ndzi ta hakela na mali yo tlhandlama.

A swi ka hlupha laha a fanekele a hakela mali naswona, swi fika laha ku laha na yena a ri hava na mali yo yo hakela. Naswona a swi ta fika laha a va ta n'wi yisa eka va nawu, a va ta khomiwa.

Ndzi nga endla leswaku selifoni ya mina a yi khomi hi munhu naswona, nambara le ya ku nghena eka app a yi tivi munhu handle ka mina.

Ku pfula akhawunti ya le bangi swi lava u khomile pasi ra wena. A ku na leswi lavekaka, ku laveka pasi ra wena na vumbhoni bya laha u tshamaka kona.

Ndzi nga vutisa leswaku swi teka nkarhi wo ta ni hi kwini ku hakela naswona loko ndzo ndzo fika ka xikongomelo xo ndzi lahlekeriwa hi ntirho wa mina, ndzi nga endlisa ku yini leswaku ndzi kota ku hakela mali leyi?

Ndzi nga n'wi byela leswaku i fanekele ku chekisisa leswaku yindlu ya ha ri kahle xana. Naswona i fanekele ku langutisa yindlu a langutisa na mali leyi a yi xavaka hi yona.

Ina, hikuva vutomi a a byi lehenga naswona, i nga kuma leswaku munhu loyiwa a loveriwaka i hava inshurense na yena.

Tipholisi ta ndzindzakhombo ta vutomi leti vanhu vo ka va nga, va ti tekaka to fana na leti yi kumaka n'wamabindzu a nga yi tsarisanga naswona leyi kalaka office.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana mi kumeka kwini naswona, inshurense ya n'wina ya tshembisa ke? Ku nga va na loyi a nga tshama a yi kuma mali ya yena xana?

Xi katsa bokisi ra mufi naswona xi katsa swakudya, na mali leyi yi nga ta kumeka. Swi va swi ri swa nkoka leswaku vanhu va ta kota ku tshemba hi inshurense ya kona.

Ndzindzakhombo wa vutomi i inshurense leyi i yi tekaku leswaku i ta va i sirheleriwile ka hinkwaswo leswi nga ta humelela evuton'wini bya wena ku fana na ku lovela hi munhu hi murhandziwa wa wena.

Khombo ra kona i ku va i ku yiveriwa mali i nga tivi leswaku i yiveriwile hi i yivele hi mani.

Xikongomelo xa UIF i xa ku pfuna lava va va ka va lahlekele hi mintirho ya vona naswona laha va nga ta kuma mali ya vona na leyi a yi tekiwa hi n'hweti na n'hweti yi vekiwa yi va pfuna hikuva loko va lahlekeriwa hi mintirho ya vona va kota ku kuma mali liya va ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona.

Swa antswa leswaku a yi yisa ebangi hikuva loko yi tshamile ekaya xin'wana na xin'wana xi nga humelela ku nga nghena swigevenga kumbe vana va la endyangwini va yiva mali.

U fanekele ku kuma ndzindzakhombo lowu wa Life Insurance leswaku a ta tiva leswaku vana va yena va hlayisekile kumbe a kuma wa AVBOB laha va nga ta kota na ku veka mali ya vana leswaku va ta kota ku va yisa exikolweni.

Switokofela hi laha i kumaka vanhu vanharhu kumbe ntlhanu va vekaka mali va humesaka mali yo karhi n'hweti na n'hweti va yi vekaka loko lembe ri hela va nyikana ntsengo wo karhi eka mali leyi va nga yi veka lembe hinkwaro.

Swi nga pfuna hikuva ndzi ta va ndzi tiva ntirhiselo wa mina wa mali eka swilo hinkwaswo leswi ni nga ta va ndzi swi tsala hansi naswona ndzi ta kota ku tiva leswaku ka yini na yini ndzi ta tirhisa mali yo karhi.

Switandzhaku swa kona i ku va va ta tikuma va teka swilo swa yena leswi a ndlaku hi swona bindzu kumbe ma n'wu vavisa va n'wu ba va n'wu vavisa.

A nga lavi a nga lava bangi leyi pfumelaku leswaku ekaya va kota ku amukela mali yo huma malwandle naswona a nga yi rhumela ivi va yisa ebangi va ya cincisa va kuma mali ya haleni eAfrika-Dzonga.

Leswaku va ta kota ku tiva leswaku mali ya vona yi na lava va va tshembaka naswona yi hlayisekile la yi nga kona.

A nga endla leswaku a pfula khadi ra le bangi laha mali ya yena yi nga ta nghena a lo tshama ekaya laha yi nga ta hlayiseka yi nga koti ku teka hi munhu handle ka yena.

Ndzi lava khadi leri hikuva ri ta ni pfuna swo tala loko swi ta ka ku xava mpahla na swakudya na kona ri hlayisekile naswona i kota ku kuma mali loko i kha i ri tirhisa i hakela i tlhe i ri tirhisa.

A nga tirhisa foni ya yena ku nghena eka app ya bangi leyi a yi tirhisaka a hakela xikolo mali ya kona hi vukheta na hi ku hlayiseka.

Makhombo ya kona i ku va mali yi nga lahleka kumbe ku nghena swigevenga swi teka mali hinkwayo.

E-e a wu hakeli ntsena mali ya xilahlo kambe u nga kota ku veka mali leswaku vana va yena va ta yisiwa exikolweni laha va nga ta kota ku yisiwa exikolweni va heta xikolo va graduate va ya tirha.

Khadi ra debit i khadi leri i ri tirhisaka hi masiku hinkwawo laha i kotaka ku holaka mali ya wena hi rona khadi leri ra debit-i kambe khadi ra xikweleti hi khadi leri i tirhisaka mali leyi nga le ekhadini naswona i tlhela i ya yi hakela ebangi.

Hi laha a nga ta kuma van'wana lava nga ta tihlanganisa na van'wana a nga ta kota ku va na rito ro vulavula a ta kota ku kuma vanghana.

Leswaku u ta kota ku tiva leswaku mali ya wena ya ha hlayisekile naswona a ku na xihoxo lexi nga ndleka ka mali ya wena kumbe ku yiviwa ka yona.

Va kota ku veka mali ya vona hi nhlayiseko wa kahle naswona yi va yi hlayisekile loko va yi lava.

A ndzi ta va vutisa leswaku xana akhawunti leyi yi tirha njhani naswona swi nga endleka ndzi nga endla njhani ku tirhisa check akhawunti ya mina naswona loko ndzi lava ku chela mali ka yona ndzi nga endla njhani.

U fanekele ku humesa mali yo leyi tsongo nyana leswaku yi ta kota ku tshama ekhadini leswaku loko mali ya yena yi nghena a kota ku humesa hinkwayo leyi vitaniwaka open account amount.

Ina i swi na nkoka mara i fanekele ku va na vuxokoxoko loko a pfula akhawunti ya kona ya bangi.

A nga kambisisa akhawunti ya yena hi ku tirhisa foni ya yena laha a nga ta nyikiwa app ya bangi ya yena kumbe ku tlhavetela tinambara to karhi eka foni ya yena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i ta salela ndzhaku hi swo tala laha a nga ta va a kha a lava ku endla swilo swa nkoka.

I fanekele ku tiva matirhelo ya khadi naswona na matirhelo ya akhawunti ya ya yena na switandzhaku na machajelo ya bangi ya yena.

U fanekele ku pfala akhawunti ya yena hikuva rin'wana ra masiku u ta endla xihoxo xo chela mali ka yona a nga swi tivi leswaku i chele ka yona yona kumbe loko ko va na vugevenga byo karhi laha va nga ta tikuma va cherile mali eka akhawunti ya yena.

I mali leyi ya ti-charges leyi va ku chajaka yona n'hweti na n'hweti laha i tikumaka i kha u humesa mali ka ti-ATM to hambanahambana laha va nga ta ku charger mali yo hambana.

Hikuva ku yi veka swi nga va swi lava mali kumbe laha swi nga ta boheka leswaku va va charger mali yo karhi.

I fanekele ku endzela laha bangi ya yena yi nga kona na ID ya yena leswaku va ta kota ku pfala akhawunti ya yena.

Leswaku va ta kota ku yi tirhisa loko swiyimo swi bihile kumbe loko munhu a ti byerile ku lava ku pfula bindzu hi yona.

Mali leyi i fanekele ku yi veka eka akhawunti ya wena ku fika nkarhi wo ta hi wo ta hi kwihi naswona yi ta yi beburile yi ri na ntswalo loko se u lava ku yi humesa ebangi laha bangi yi nga ta teka mali ya wena yi lombisa munhu ivi yi vuya yi ri na ntswalo loko yi vuya eka akhawunti ya wena.

Swi ndzi twa ndzi va ndzi vavisekile emoyeni hikuva ndzi va ndzi ti byerile leswaku ndzi ta kuma mali ya mina hi ku helela.

Mbuyelo wa kona i ku va ti-charges leti va ku chajaka ta normal akhawunti na ta akhawunti ya business a ti fani naswona mali ya wena yi va yi hlayisekile hi vukheta.

Xivangelo xa kona i ku va i va i nga yi tirhisi naswona yi va yi nga ha ri na nkoka ku va yi nga yi pfuriwile.

U fanekele ku ya eka muchini wa ATM laha u nga ta kota ku deposit a mali ya wena.

Swi kombisa leswaku mafambelo ya bindzu ya famba kahle naswona ya tshamisekile.

Loko u lava ku pfula akhawunti i ya laha bangi yi nga kona branch ya bangi leyi u lavaka ku pfalaka ka yona naswona i ya i khomile ID copy ya wena ID ya wena laha i nga ta fika i va nyika vuxokoxoko bya wena na bya la i tshamaka kona na vuxokoxoko bya ku wa tirha kumbe i n'wana wa xikolo xana, laha va nga ta ku tsala vuxokoxoko bya wena va tlhela va ku capture-a information ya wena leswaku u kota ku kuma khadi ra wena.

Bangi ya le ka cellphone yi vitaniwa Cellphone Banking naswona nkoka wa yona i ku va i kota ku endla swo tala i tshamile ekaya i nga yi ya edorobeni i ya fola tilayini to leha.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle hikuva swa humelela wena i cinca pin ya wena hi selufoni kambe ebangi swi nga va kombi leswaku wena u cincile pin ya wena kumbe ku nga vi na vuxokoxoko byo komba leswaku wena u cincile pin ya wena.